Abantu abasha bangafunda amakhono omzimba, isivinini nokucina, ukuvumelana nezimo zokukhuthazeka, ukuxhumanisa kanye nokulinganisela.

Abantu abasha kumele bakhumbule futhi bazi ukuthi akuyena wonke umuntu okuthandayo. Futhi ojabulela le nto oyenzayo. Into engatshelwa intsha ukuthi iyenze ukuthi bangalaleli abantu abakhuluma izinto ezimbi ngabo, kepha-ke baqhubeke ngalokhu abakuthandayo ukukwenza.

Yebo, abafundi kubalulekile kakhulu ukuthi babambe iqhaza emidlalweni yasesikolweni. Ukuze bazobona nabo ukuthi yiphi imidlalo abayithandayo, ngoba imidlalo yamanje ingakuthatha ikufake kwamanye amazwe. Futhi lapho kulapho izingane zibona khona ukhono lwazo ukuthi kukuphi la abakhona khona ukudlala imidlalo. Noma yimiphi imidlalo abakwaziyo ukuyidlala.

Yebo, bayabakhuthaza futhi into engiyijabulelayo ukuthi uma uyintombazane ufuna ukudlala ibhola lezinyawo, uyakwazi ukulidlala. Abasaphethe ukuthi uyintombazane noma uwumfana.

Kumele uma abafundi befunda kube khona isikhathi sokuthi befunde, khona bengeke bephazamiseke ey'fundweni zabo, futhi uma bedlala amageyimu kube nesikhathi lapho badlala khona kuphela.

Bangathatha bonke abadlali, bangakhethi ukuthi abadlali babuya kuphi. Bathathe bonke abadlali, ukuze nabo bazokwazi ukuthola leli thuba lokuthi bahambe bayodlala kwamanye amazwe.

Amageyimu aku-inthanethi ayasiza kakhulu ngoba abafundi bayakwazi ukucabanga ngokujulile, futhi ukuxazulula izinkinga noma ukusebenzisana. Kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi badlale lawo mageyimu ukuze nasesikolweni bazokwazi ukuthola imiphumela emihle.

Ngingethula umdlalo okuthiwa phecelezi cricket ngoba abantu abaningi, noma izingane eziningi azitholi ithuba lokuthi bazifundise lo mdlalo ngoba abekho abantu abangabafundisa lo mdlalo.

Abazali kubalulekile ukuthi babachazisele ukuthi kubalulekile ukuthi izingane zidlale i-sports, khona zonke izingane zizokwazi ukuthi ukhono lwazo zikuphi.

Imicimbi yezemidlalo ingakwazi ukuthi itshele abantu bonke ukuthi kuzobakhona umncintiswano ukuze abantu nabo bakwazi ukujoyina, futhi abantu nabo baveze ikhono lwabo.

Ngingamutshela ukuthi konke uma uzimisele ekudlaleni lo mdlalo ofuna ukuwudlala uzokhona, futhi uma umamela u-coach yonkinto izohamba kahle.

Kubalulekile ukuthi senze ngakho konke emandleni ukuthi senza okulungile emphakathini, ukuze nabantu abasha noma izingane zibhekele kithi futhi zibone ukuthi konke kungayenzeka uma wenza kahle empilweni.

Uphila kahle ngokomzimba ngoba uma udlala imidlalo kunokudla ekufanele ukudle, nokudla ekungafanelanga ukudle. Futhi uma uwumuntu odlala umdlalo, niyazivoqavoqa ngakho-ke umzimba wakho uhlezi ukahle.

Ukuthi icembu leli engilithandayo bacinisekise ukuthi liyawina ngaso sonke isikhathi, ukuze nabantu bazokwazi ukulilandela.

Ziyasiza kakhulu ngoba umuntu uyabona ukuthi ikhono lwakhe likuphi, futhi uma enza leyo nto leyo akacabangi kakhulu uhlezi ekahle ngaso sonke isikhathi ngoba wenza into ayithandayo.

Ngithanda ibhola lezandla ngoba uma njalo ngidlala ngihlezi ngijabule, futhi angicabangi kakhulu.

Ziyasiza kakhulu ngoba uma kuzoba nemidlalo abantu bathola isikhathi sokuthi behlangana ndawonye, nanoma umuntu kade wamugcina. Kepha uma kukhona imidlalo ezodlalwa, wonke umuntu uyambona. Kanti futhi imnandi leyo nto.